Ka mobile banking App se ke kgona ho romella tjhelete. Mme ke kgona le ho reka airtime ka yona.

Ke mo eletsa ka hore a tsetele matlong a bodulo, hore a fumane rent. Mme a tlohele ena ya ho reka lefatshe.

Ke nahana hore ba re senyeditse haholo, mme ke ntho e tlamehang ho lokiswa ka potlako enana.

Ke hanana le sena ka ka hore ha ke utlwisisi hohang hore hobane eng ke tlameha ho patala kajeno, empa ho tloha qalong ke kgonne ho bula account mahala.

Ha ke utlwisisi hohang hore hobaneng ke tlameha ho beha mashome a tsheletseng kareteng ya ka. Ka hoo, ke hloka tjhelete eo.

Tjhe, ke bona e sa di lekane hohang, hobane ha se tjhelete e, oe fumanang kgwedi le kgwedi.

O lokela ho ya bankeng mme o kope thuso ka ho bula bukana ena ya banka, mme o tla fumana thuso hona moo bankeng.

O lokela ho ya mabenkeleng, mme ha a fihla a fane ka dinomoro tseo ke mo romelletseng tsona tsa tjhelete. Mme le PIN hore a kgone ho fumana tjhelete eo.

Ke hore batho ba ditokvela ba ja tjhelete ntle le hore batho ba bang ba sa tsebe.

Ke kopa thuso ho banka eo ke e sebedisang ka hore ke tla patala sekoloto seo ke ne ke se entse.

Ke hlalosetsa mosuwehlooho ka hore ke tlo kgona ho lefella tjhelete ena hanyane hanyane.

Ke tlo kopa hore o fumane tjhelete eo, ha ba se ba fihlelletse dilemo tse leshome le metso e robedi.

O lokela ho kenya karete ya hao. Mme ha o qeta ho kenya karete e tlo o batla pin, mme o kenya PIN eo ya hao. Mme o tobetse tjhelete eo o batlang ho e ntsha.

O lokela ho tseba dinomoro tsa motho eo o mo romellang tjhelete eo. Mme o tsebe le account number ya hae.

Metswalle, ke na le leqheka ka hore re bule stockvel-a se ko re tswela molemo. Re kgone ho bona ha selemo se fela, ho re re kwala mabaka jwang a mangata. Mme ke kopa re bule setokofela sa tjhelete, re lefelleng ditjhelete kgwedi le kgwedi.

Ke na le tjhelete mona ho nna, ka hoo ke batla ho bula Investment hona bankeng ena e ke e sebedisang. Mme ke batla ho tseba hore ke tshwanelwa ke investment efe.

O lokela ho sebetsa mosebetsing o tlo etsa hore a kgone ho patala dikoloto tsena tsa tjhelete, tseo a tlo di nka.

Ke le motho ya dikoloto tse ngata tse salletseng morao. Ke nahana hore ke hloka loan ho tswa ho banka eo ke e sebedisang mme ke tlo kgona ho e patala kamora kgwedi.

Papatso ena ke e bona television-eng lapeng. Mme le ha ke ile toropong, ke a e bona. Mme le mmileng mona ke a e bona.

Motho ha a ka hlokahala a sena insurance o baka mathata haholo. Mme o emisa family dihlooho ka hore ha ba tsebe hore ba tlo etsa jwang ka hore tjhelete ha eyo, lelapa le a sokola. Mme tjhe, ha ke soka ke hlahelwa ke koduwa ena ka hore lelapa la hae so le patala insurance.

Banka e tlo hula ditefo tse ngata haholo ka hore le entse tumellano o tlo nka tjhelete eo neng. Mme wena o se o e hloka ka ha o na le lebaka la yona. Mme banka e tlo nka ditefo tsa yona.

Di thatafatswa ke hore mesebetsing ha ho sa patalwa tjhelete e lokileng. Mme e kgonang ho kwala mabaka a mangata.

Ke nahana hore ke tlo boloka halofo ya tjhelete eo, mme ke kgone ho sebedisa halofo e nngwe lapeng.

Ke tlo mo bolella ka hore a ye bankeng a lo nka loan. Mme a ba jwetse hore o tlo kgona ho e patala neng. Mme ha a ka fumana loan eo bankeng a patale mashonisa ka yona.